Dikgaisano tsa boditšhaba-tšhaba ga se fela metshameko mo bašweng ba rona. Se ke tšhono e e leng gore ba ka e tsaya ka go fetola seemo sa maphelo a bone, ke ka moo re itseng gore ga e se bašwa botlhe ba e leng gore ba nale bokgoni mo go tsa thuto ka go nna baithuti ba ba gaisang ko dikolong. Metshameko e ka nna gape tsela e e leng gore bone bašwa ba rona ba ka bonang monyetla go ka nna baphadisani ba ba maleba go tswa kwa mafelong a bone a tsa bodulo. Se e ka nna tšhono gape ya gore ba ka yang go go bona mafelo a e leng gore a farologane a iseng ba tsamaye ba a bone, mme fela ba ka ya ba sa patele sepe e le ka bokgoni bone jwa metshameko.

nkile ka nna le tšhono ya go tsena kgaisano ya metshameko wa mme fela la e le gore re ne re sena le kitso e e leng gore ne e tletse, re ne re nale fela kitso e potlana. Mme ka maswabi ra sa kgone gore re ka fenya motshameko wa 'tsatsi leo, le ene morutabana yo saleng a re ruta tota a re tlogela kwa sekolong. Ke ka moo re ka se ra kgona gore re tswelele pele ka gore rotlhe re ne re sena kitso e e leng gore e ne e tletse ka o ne motshameko oo. Mme se re se boneng ka 'tsatsi leo la motshameko ke gore tsholofetso le boitumelo mo difatlhegong tsa bana le baithuti le barutabana, ke gore re ne re nale tsholofelo ya gore re tlatla re fentse ko diphadisanong tseo mme fela la e le gore re ne re sa fenya sepe tota re ithutile go le gontsi.

Diphetogo tse ne tsa diragala ke gore mebala ya rona ya metshameko e ne e agilwe seša mme mmalwa re tlaa gopola tsone Soccer City, Mbombela Stadium le yone Nelson Mandela Bay Stadium. Diphetogo di ne di le dintsi tsa popego tse neng di diragala, ke raya tsone di-hotel-a, mme re sa lebale dipalangwa tsa botlhe tse e leng gore di ne fetolwa ke kamoo re kgonneng go bona yone Gautrain station. Re sa lebale boemelafofane jwa rona e e leng gore e ralala Aforika Borwa, mme tshireletso yone ya nna e e leng gore e ne e le ko godimo, ka gore puso e ne e sa batle gore babogedi ba bone ba bolo ba iphitlhele e le gore ga ba sireletsega.

Ke dumela gore bana ba tshwanetse go nna le maitemogelo a mantsi a metshameko ka gore go a kgonega gore ngwana a ka tswa a rata motshameko mongwe a sa le monnye mme ga a gola a be a bona gore motshameko oo ga a sa tlhole a nale kgatlhego mo go one. Mme ga a nale maitemogelo a metshameko e le mentsi o ka nna le tšhono ya gore a ka tla a tlhopha se e leng gore a ka tswa a se dira a godile. Le gape ga re ntse re bona bana ba ko moseje bone ba nale tšhono ya gore ba nne ba tshameke metshameko e le mentsi ke kamoo, ga e le gore ba gola ba nale maitemogelo a e leng gore a tseneletse batle ba kgone gore ba itse se bayang go se tshameka ga ba godile ke kamoo ba kgonang le gore ba nne batshameki ba ba tlhwatlhwa.

Tiro ya ko ntle e ke e ratang ke yone e e itsagaleng yaka hiking ke e ratela go kopana le tlholego. Monate wa tiro eno ke gore ga o tlhoke sepe go e dira, se o tlhokang go se dira ke gore o tsamaye fela mo tlholegong o tsamaya o ntse o hema o ne moya o o bayang seemo sa gago mo sekeng. Ke e ratela le gore o tsamaya o ntse o kopana le batho ba e leng gore ke ba mefuta-futa, le tsamaya le ntse le ithuta tse di farologaneng teng mo e e leng gore le tlabe le e tsamaya.

Motshameko o ke tlileng go fa sekai ka one ke motshameko wa karati ke tlotla motshameko o na thata ka gore o fa bana boineelo, motshameko o na o ruta bana gore ba itse go buisana ka gore gangwe le gape ga ba ntse ba le mo motshamekong ono tshwanetse gore ba nne ba buisane sentle. Le ka moo ga o godise fela boitshepi mo bašweng e ba dira gore ba kgone go nna le maatla a go lebana dikgwetlho tse di ba tlelang. Le gape ka gore ba phela ba katisa mmele le tlhaloganyo ba feleletsa ba nale go itse go ikgalemela, e ba thusa ka go dira ditshwetso tse e leng gore di siame le gore di farologane ga bantse ba tla ba gola.